Ba tshwanetse go dira ditleliniki le dipetlele le mo ba ka fang ditlhare tsa mahala tsa go ka fodisa balwetsi.

Go botoka gore ba tlhokomele go malapeng a bona gobane lerato la bona kwa malapeng a bone go gaisa gotlhe, gobane ko ba tlhokomediwang ko ntle ba ka se kry-e lerato le ba le kry-ang ka mo lelapeng gobane lelapa ke lone le tshwereng lerato le le feteletsang.

Go ya ka setso bagolo ba tshwanetse go tlhokomelwa ke bagolo gobane motho o monnyane ga a tshwanna go bonela o mogolo go ya ka setso empa segompieno seo ga se diriwe.

Ee di ka bontsha lerato le gore mo setsong mosetsana tshwanetse gore a tshware mmaagwe jwang le gore mošimane tshwantse gore a tshware bo rragwe ba bagolo jwang go ya ka setso.

Setšhaba sa rona se ka thusa batsofe ka go ba fa diatla, ka go ba fa le thuso motlhang ba tlhoka go ya mabenkeleng ba ka roma bana kgotsa baša gore ba ba mabenkeleng, ka nako nngwe ba ye ko ditleliniking ba ka elwa ke batšha kgotsa bana ba bone ke ka mokgwa o setšhaba sa rona se ka thusang bagolo ba rona.

Bagodi ba ka fiwa di-pension-e le ditlhare tsa gonwa le maotlelo a bona le malapa a bona a bookelo fa ba ka tlhokomediwang teng.

Mafelo a a ka tlhokomelang batho ba bagolo a bidiwa di-elderly aged care, le di NGO-s tse di ka tlhokomelang batho ba bagolo tsona tseo ke one mafelo a ke a itseng.

Ke nagana gore tšhelete e ba ka ba fang yona ya pension e ka dira bogolo thata, ka go ka reka dijo ka mo lapeng gobane ga ba sa kgona go iperekela mme ba tlhoka thuso ena ya go fiwa tšhelete ya pension-e, e ka ba thusa gape le ka go patela tsaka mo ntlung go tshwana le metsi le mabone.

Tšhelete e ya pension-e ke yone ba ka e dirisang go phepafatsa maphelo a bona, ba bereka dijo le go itlhokomela ka yone.

Re tshwanetse go ya kwa lefapheng la SASSA le bone batsofe bao ba rena re ile go ba kwadisa gore ba kgone go re neela phenšene eo ya bone gore re kgone go tlhokomela batsofe ba rona.

Mo lelapeng la batlhokomedi tšhelete ya pension-e ka thusa go reka diphatlho tsa ka mo batlhokomeding ba dulang teng diphatlho tsa go tshwana le ditilo kgotsa mesamelo e ka thusa gape le go ba rekela dipeo gore ba kgone go lema, gore fela ba kgone go ikemela le gore ba itshotlolle marapo ka sekgowa ba e bitsa exercise ke se ba ka se dirang ka tšhelete ya pension-e.

Motho a ka simolla go kry-a madi a phenšene ga a na le dingwaga di le some thataro gobane ge motho a nale masome a ma thataro ga a sa dumelelwa go ka ya mosebetsing go ya molaong wa Aforika Borwa gobane motho ga a na le masome thataro ga a sa na maatla.

Go ka dirwa gore go be le dipetlele tsa mo gaufi, mmuso wa aga dipetlele tsa mo gaufi le legae kgotsa ba dira di transport-o tsa mahala tsa batsofe tsa go ya dipetlele kwa go leng kgakala nyana.

Go ka diriwa transport-o tsa go ba fitlhisa dipetlele, di-transport-o tse ba ka di namelang mahala.

Mo tirong ya rona di teng di teng di sekgatlha se se ka dirisiwang, se ka ba thusa ka go ka bafa madi a go ya kgole nyana gore ba kgone go fitlha dipetlele tseo tsa bona kapa ba ba direla mafelo a ba ka ba fang ditlhare mafelo a leng gaufi le magae a bone.

Eya go botlhokwa gobane di tlo thusa ba dipotlakhutshwane ba ba go tlhoka tšhelete gore ba kgone go kry-a dipilisi le ditlhare tse baka di nwang gobane ga re lekane ka tšhelete re le batho go na le batho ba go tlhoka so dipetlele tseo le ditleliniki ge di fitlha gaufi di ka ba thusa ka seo.

Malwetse a o ka fitlhela kalafo ko ditleliniking ke a gala, STI le diso mo mmeleng ao one o ka fitlhela kalafo ko ditleliniking le a mangwe gape.

Gobane mmuso o lebeletse thata ditoropo gobane metsana ke e e fitlhegileng batho ga ba tsebe metsana, ka jalo ba dira tleliniki e be e tee fela kgotsa tse pedi kgotsa di nne kgakala lebaka e le gore metsana ga ya tsebagala ke ka moo ba sa e tseeleng tlhoko ka gona.

Balwetsi ba ka amega gobane ba bangwe ba ka feleletsa ba tlhokofala, tshwanetse mmuso o netefatse gore go ba le ditleliniki gaufinyana go pholosa maphelo a balwetsi.

Gore batho ba tshabe go ya tleliniking ke ka 'baka la gore go na le malwetsi a mangwe a ma-sleg-e thata go tshwana le bo-HIV and AIDS, diabetes le cancer fa motho a utlwa gore o na le bolwetse bo o thoma go simolola gore go fedile ka botshelo jwa gage.

Fa molwetsi a tsogetse phakela kwa tleliniking o kgona go kry-a thuso gobane ke batho ba bantsi ba ba lwalang mme ga ba kgone go kry-a thuso ka 'baka la nako, fa o tlile le le ba bantsi ko tleliniking le le humana le le ba bantsi thata gore bookelo ga bo sa kgona go ka le dira ka ba botlhe, jaanong ba bangwe 'tshwanetse gore ba boele morago ba tla tla letsatsi le latelang ga o fitlhile phakela o tla kgona go kry-a thuso ya gago ka pela.

Go ka bafa tumelo ya gore ba tla phela bophelo bo botelele gobane balwetse ba bantšhi ba tlhagelelwa ke tumelo.

o tshwanela ke go tseya ditlhare tsa gago tsa go nwa ebile o ikotlolole ka go tshameka kgwele ya dinao kgotsa go siana.

Di tshwanetse go ba go lekana ditlhokomelo tseo gobane batho ba na le maitshwanelo a go lekana equal rights go sa kgathalasege gore o tlhaga legaeng kgotsa motsesetoropong gobane bophelo ba motho mongwe le mongwe bo botlhokwa.

Go tshwanetse go giriwa batšha ba bangwe go ka thusa ka di ka ditirelo tseo ebile ba fa le ditlhare tse ntšhi tsa go lekana ditleliniki tsa bone gobane setšhaba sa rona se na le batho ba ba lwalang ba bantšhi ge ba ka dira jwalo ba ka thusa go ka go dira mesebetsi for batšha ba senang mesebetsi, go ka hiriwa gape le le ba ba tshwereng di-qualification-e mme ba tlhoka mesebetsi ke ka mokgwa o e ka thusang ka gone.